Yayingayinhle kakhulu leyo edlalwa ama-shuttle kubantu abadala bayahlukumezeka.

Ayikho indlela yokwandisa ezokuthutha ngaphandle kokuthi abanikazi bazo abezokuthutha bebe bethenge amanye-ke amatekisi okanye amabhasi, ukuze zande-ke izinto zokuthutha.

Eyi, kona umthwalo ukhokhelwa imali eningi kakhulu. So, ngiyacabanga ukuthi kungaba phakathi kwabantu ababili uma kuwukuthi umuntu uzokulethela into ethile ukuthi nivumelane ngamalini. Umuntu uma ezozwelo uzokwehlisela, uma enozwelo.

Kungayinto enzima futhi ebuhlungu kakhulu leyo, kepha ngokulandelayo sengingacophelela ukuthi umthwalo wami ufakiwe okanye ufikile kumina.

Isikhathi esigcono kakhulu uma kungathiwa ngithunyelwa kwamanye amazwe ngololiwe, asikho ngoba vele uloliwe uhamba kancane. So, kungaba wukuthi ngihambe emini, noma ekuseni, noma ntambama, kodwa nje isikhathi engizofika ngaso sizothatha isikhathi kakhulu.

Izithuthi namanje zikhandwe ngendlela yokuthi ziphakeme kakhulu, ogogo nomkhulu sebehamba bedondolozele manje amathambo awasavumi. So, inkinga ababhekana nayo ukugibela ematekisini uma kumele beqale nje bephakamise umlenze kuba inselelo enkulu leyo.

Ukuthembeka kwezinsizakalo zamabhasi kungaba yinto enhle kakhulu lokho ngoba thina abanye, uma ngabe sivuka siya emsebenzini ekuseni, sisuke sifuna ukufika ngesikhathi emsebenzini. So, uma ethembekile ekwenza ngendlela umsebenzi wabo, kungaba yinto enhle leyo.

Ayikho imibono eyiphutha evame ukwenzeka. Abantu abadala uma beya esontweni nje bathatha ezokuthutha bekhokhe zibathuthe zibabeke. Angikaze ngizwe kuthiwa kukhona inkinga eba khona.

Into engingathanda ukuyibona nje kakhulukazi isikhathi, indaba yesikhathi ukuthi ibhasi ligcine isikhathi, kube ney'khathi nje kanye nemali-ke yokugibela bengingathi-ke ingangabiza kakhulu.

Hhu, kubuhlungu kakhulu-ke lokho, ngoba uma kuminyene ebhasini ugcina sewushwabene uthi wehla nje usuyongena emsebenzini usushwabene vele. Okunye kungaba nanesimo sokubanjwa kwenkunzi uma kuminyene kakhulu. Ugcine sewukhuthuzwa ungaboni nokuthi ubani okukhuthuzile.

Ngicabanga ukuthi kungamele bebeke abantu oscabha boy, noma omasheli abazokwazi ukuthi besize izaguga ukugibela kwezokuthutha.

Kunzima kakhulu ukuthutha impahla ngesitimela ngoba isitimela sihamba kancane, impahla yakho ungayilinda isikhathi eside, kanti ezinye izindlela zokuthutha zona ziyashesha impahla yakho isheshe ifike.

Ukugibela ibhasi akuyona inkinga akunalutho, kodwa uma sekuyisebusuku mhlampe uthole ukuthi ligcwele kakhulu, ilapho osuke kungekho khona ukuphepha. Ungabanjwa inkunzi khona ebhasini okanye ubanjwe sewudilikile.

Ngicabanga ukuthi iqhaza elingabanjwa umphakathi ukuthi uzihlukanise ezokuthutha. Ezabantu abadala zibe zodwa, bese kuthi ezentsha zibe zodwa, kungahlanganiswa abantu abadala nentsha mhlampe ebhasini elilodwa.

Ngabe nginamanga uma ngingathi nginolwazi elama-e-toll ukuthi asebenza kanjani. So, kungaba yinto enzima kakhulu ukuthi ngithole ubuchwepheshe obungaba wusizo ekunciphiseni kwezindleko zama-e-toll.

Ukuthi bengafaka amaphepha etekisini okanye bebize umhlangano nokuqwashisa ngezidingo zokuhamba zabantu abadala ngokuphephile.

Banika ithemba lokuthi bebekezele izinto zizogcina zifikile kubona uma zihamba ngololiwe, kodwa ayikho enye indlela ongashintsha ngayo ukwenza kwaloliwe ngoba uloliwe wenza ngendlela yawo, futhi uhamba ngesikhathi sawo.

Lesi simo singaba yisimo esihle kakhulu kimi if ngiwumhambi onendiza exhumayo futhi ngineskhathi esilinganiselwe sokuqoqa umthwalo wami, kungaba yinto engangijabulisa kakhulu lena.

Ngingasebenzisana kahle nabagibeli sizwane kahle uma ngabe kukhona inkinga ngikhulumisane kahle nabo, ngiyacabanga ukuthi umsebenzi wami ngabe ngiwenze kahle kakhulu.

Anginalo kahle ulwazi ngama-shuttles ukuthi angahlanganiswa kanjani nezinye iy'ndlela zokuhamba ukuze uhambo olungenamithungo lube khona kubantu abadala.

Ngingafaka isikhalazo kuhulumeni ukuthi acabangele abantu bakwelakithi. Ama-e-toll akumele adule kakhulu, kumele awanciphise.

Izinzuzo ukuthi akekho ongasala uma hlampe ephuthuma emsebenzini noma kuphi. Uma uzosebenzisa ama-shuttle, wonke umuntu uzofinyelela lapho aya khona ngesikhathi.

Yebo, ngiyacabanga ukuthi kumele bawalungiselele amahora aphakeme ngoba kunabantu abaphuma late emsebenzini abadingayo ukuthi belandwe uma seku late. So, amahora aphakeme kumele abe khona kwi-timetable.